Ngokwami ngingathi iyodwa kuphela indlela yokundlulisela ulwazi lokulima esizukulwaneni esisha, ukuthi uzibambe zisemaphuphu. Ngokusho njalo ngichaza ukuthi isizukulwane usifundisa sisesesincane ukuthi kusemqoka kangakanani ukulima, futhi iziphi izindlela zokulima, futhi iyiphi inzuzo abangayithola ngokulima, kuphela nje akukho okunye.

Izinyosi ziyalekela ekutheni izitshalo zakho zikhiqize kakhulu futhi ugcine uthole inzuzo eningi ngenxa yazo. Indlela-ke nezinyathelo ezilula abalimi abangazithatha ukuze bakhe ingadi elungele izinyosi ukuthi benze isiqiniseko sokuthi batshala ama-flower nezihlahla zamafruthi, kanye namaveji, kanjalo bazakhele uphahla nendawo yamanzi ahlanzekile.

Ukugawulwa kwamahlathi akulungile futhi akumlungele umuntu ophilayo ngoba siyazi ukuthi umoya omningi uqhamuka kwimvelo, siyawudinga futhi ukuze siphefumule. Kanjalo nokungcoliswa kwamanzi kuyasilimaza kakhulu ngoba asikwazi ukuphuza amanzi ahlanzekile, asiwatholi futhi kubanga nezifo eziningi amanzi uma engahlanzekile.

Ngokwami mina intsha bengingayipha izimbewu ezahlukahlukene kanye nezikhuthazi ezifana nomanyolo, ukuze zihambe ziyozivulela izivande zazo.

Mina ngokwami ngingathi mabengenza isiqiniseko sokuthi azihlali izimpopi zigxaza amanzi futhi uma benisela abasebenzisi amapayipi, kodwa basebenzisa amabhakede. Kanjalo noma begeza izimoto abasebenzisi ipayipi, kodwa amabhakede ukuze kongeke amanzi.

Phambi kokuthi uyiwashe kumele uthathe ibhulashi kuqala ubhulashe lezo boya ezintantayo bese uyifaka emanzini anensipho ejwayelekile, uyiwashe isikhashana emva kwaloko bese uyiyakaza ngamanzi ane-Sta-Soft. Ungayivomi, bese uyomisa elangeni elingashisi kakhulu.

Into esemqoka ngingasho ukuthi ukuze abalimi baphumelele kufuneke umlimi azi uhlobo lwenhlabathi azolima kulo, kanjalo nesimo sezulu sakuleyo ndawo ukuze ezokwazi ukukhetha izitshalo okumele azitshale nokuyizona ezizovuma.

Mina kuyimi ngingabeka amadramu ikhona nekhona lensimu yami kuyilapho engizokha khona ngebhakede ngihambe ngiyothelela uma ngabe nginesifiso sokuthelela, ngaleyo ndlela amanzi azokongeka kunokusebenzisa ipayipi.

Ukuthi kwesinye isikhathi kuhlala isikhathi eside, futhi lokhu kungabangela izifo ezinjenge-diarrhea kubantu.

Izohluka kakhulu indlela ngoba ingane angeke isithole isikhathi sokuba yingane iyodlala nezinye izingane. Njalo mayebuya esikoleni kuzodingeka ukuthi iyolekelela abazali epulazini, izoqala ukukwazi ukusebenza epulazini incane kakhulu.

Ngokucabanga kwami izindlela eziphumela kakhulu, eyokuqala ukuthi abalimi funeke bazi ukuthi uhlobo lwenhlabathi abazolima kulo olunjani futhi yiziphi izitshalo ezizovuma kuleyo ndawo enjalo. Futhi isimo sezulu sakhona siyavumelana yini nalezo zitshalo ozobe uy'tshala ukuze uthole inzuzo.

Izindleko ezinkulu engicabanga ukuthi banazo ezokungabi nazo izinsizakusebenza. Abaningi badinga ogandaganda ukulima ngenxa yokuthi izindawo zabo zibanzi kakhulu, kodwa abanakho. Mhlambe uhulumeni mayengabalekelela kulokho bangakwazi ukuthi zithi ukunciphiseka iy'ndleko zabo.

Yebo, kubaluleke kakhulu. Uma unensimu indlala uyizwa ngendaba, futhi uyakwazi ukuthi udayise uzakhele inzuzo.

Izintuthwane zithutha impova ngokucosha izinhlamvu zempova emizimbeni yazo, zingaqondile ngenkathi zivakashela izimbali ukuze ziqoqe umpe ziziyise kwezinye izimbali lapho impova ingafakwa khona .

Yebo, sengake ngayivakashela insimu yezithelo. Ngibala insimu kabhanana, insimu yamagrebhisi, insimu yama-olintshi. Okuyiyonayona engangiyithande kakhulu kwaba yinsimu kabhanana.

Isipho sami sokuqala esasakhiwe ngewuli engasithola kwakuyijezi. Ngangisiphiwe ugogo wami ozala umama, usuku angipha ngalo kwakuwusuku lwami lokuzalwa. Okwenza ngisithande kakhulu ukuthi kwakuyisipho sami sokuqala ngqa empilweni.

Ukukhiqiza kwesikhumba kunomthelela omubi kakhulu kwezemvelo ngokuyinhloko ngenxa yenani elikhulu lamanzi adingekayo, ukusetshenziswa kwamakhemikhali ayingozi njenge-chromium ohlelweni lokushukwa, kanye nemboni yemfuyo ehlinzeka ngezikhumba ezingavuthiwe ezinomthelela ekugawulweni kwamahlathi, kanye nokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa. Kuyilapho isikhumba esishukiwe semifino ngokuvamile sithatha njengenobungani nemvelo kunesikhumba esishukiwe nge-chrome ngenxa yokuthi sisebenzisa amathanisi emvelo asuselwe ezitshalweni, esikhundleni samakhemikhali.

Uma ngicabanga ngovolo, ngicabanga ngejazi lami elihle elimhlophe eliwuboya yonke indawo ngaphakathi nangaphandle, elifudumalayo engilithanda ngokweqile. Eyi, izinkumbulo ezingafikelayo zingenza ukuba njalo mangilibhekile ngifikelwe yizinyembezi ngoba ngangikade ngilishiyelwe umamkhulu wami ongasekho.

Amasu angasetshenziswa abalimu ukuze bavumelane noshintsho lwamaphethini omoya ukunciphisa ubungozi bokukhiqiza ahlanganisa ukutshalwa kwezinhlobo ezinesikhathi esifushane sokukhula, ukushintsha izikhathi zokutshala njengoba kuyalelwa yimvula, ukuqoqwa kwamanzi emiseleni eseduze kwezitshalo, nokwanda kokunisela.

Iyodwa vo into engingakwazi ukunikela ngayo, isikhathi sami. Ngokwenza isiqiniseko sokuthi makuyolinywa ngikhona, makuyothengwa ngikhona, makuyohlakulwa ngikhona, nalapho okumele ngibeke khona umbono ngizoba khona. Iyodwa futhi indlela engingathanda ngayo ukuzuza, ukuthi mhlazane kwaziwa ukuthi kuyavunwa nami ngibe yingxenye yaleyo mvuno.